Fa o dira kopo ya karata ya sekolo, di banka di seka seka dilo tse di latelang lengolo la ngwaga go netefatsa gore o seithuti, setshupo, ID kapa passport ya matota aterese lengolo le le bontshang o dula kae.

Fa o batla karata ya sekoloto, akanyetsa kabelo, dithuto, pelo, le benefits bapisa mefuta ya dikarata go ya ka se e fanang ka sone, tlhopha e tshwanetseng maemo a gago le bokgone jwa gago jwa go laola madi.

Go aga history e ntle ka go lefa ka nako, le go laola madi sentle go dira gore o amogelwe motlhofo fa o dira karata ya sekoloto.

Go ka nna le ditlhoko tse di farologaneng tsa tshedimosetso, jaaka dikwalo tsa madi, maina a tlhomologileng le dintlha tsa kgwebo kgotsa moshomo. Go tlhaeletsana ga tshedimosetso go ka dira gore kopo e ganetswe.

Go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumalano, go go thusa go dira ditshwetso tse di tlhokegang go tila diphoso le go dirisa karata ya sekoloto ka boikarabelo le ka tsholofelo.

Ka go tsenya maiteko go ithuta le go nna le kitso, batho ba ka nna le tsholofelo e kgolo ya go fitlhelela tshegetso ya madi e ba e tlhokang ka tsela e e tlhomologileng.

Banka e tla lekola fa o le moeteledipele mo go lefaneng dikoloto tsa gago tse dingwe le fa o na le dikarata tsa sekoloto tse di setseng.

Ka dikgwedi tse dingwe madi a ka nna a le overdraft e go thusa go tlatsa pharologano ya madi.

Fa o sa lefe madi a overdraft ka nako. Banka e ka go jesa ditshenyegelo tsa go fetsa nako.

Fa o lefa di tuelo tse dintsi madi a gago a setseng go tsamaisa botshelo, a fokola laola madi a gago gore o se ke wa dirisa madi a mantsi a o sa tlhokeng.

Ka mokgwa o o nang le kgotso ya go lefa ditshenyegelo ka nako gantsi ka dikgwedi tse di rileng, mme ditshenyegelo di ka na tlase go feta overdraft. Di kopo tse di nang le tshegetso kgotsa tshenyegelo tse di laolwang di thusa go fokotsa dikgwebo tsa madi.

Fa o le mo leetong o ka dirisa karata ya gago ya banka go ntsha madi mo ATM e dumelang ditshupetso tsa ditirelo tsa lefatshe.

Forex ke mmaraka o batho ba rekisang le go reka madi a dinaga tse dingwe, o tlhoka akhaonto ya forex, ID phetiso ya madi mo akhaontong ya gago.

Batho ba le bantsi ba tsena mo forex ba sa itse sentle gore e bereka jang, ba duma go bonya madi ka bonako mme ba feleletsa ba latlhegetswe ke di tshenyegelo tsotlhe.

Ditlamorago tsa go dirisa forex ke gore batho ba latlhegelwa ke madi otlhe a ba a beileng mo akhaontong ya forex. Se nka se dirang fa ke latlhegetswe ke madi mo go diriseng gwa forex, ke tswelela pele ke se ka leka go boela madi ka go tsena gape ka tlhakatlhakano.

Ke ne ke ka simolola ka go bua le ene ka bonolo, ke ne ke mo reetsa pele go tlhaloganya a o e dirisa ka bo ene kgotsa o kopantse le o mongwe.

Boitumelo le motlhofo, go gapa ke se sengwe se se itumedisang ke bontsha gore kitso kgotsa maano a dirisitsweng a dirile sentle.

Dirisa di App kgotsa website tse di ikanyegang, dintlha di nna di fetoga letsatsi le letsatsi ka jalo go botlhokwa go dirisa di diriswa tse di go nayang life rates.

Exchange rate ke se sengwe se se lebegang se le potlana. Mme se ama matshelo a rona letsatsi le letsatsi, go itse ka fa buy le sell rate di bereka ka teng go ka go bolokelang madi segolo fa o le mo leetong kgotsa o tshwere kgwebo ya kwa ntle.